Ithuba endikhumbula ngakho kwakufuneke ndihambe oyena mgama umde ndandisafunda amabanga aphantsi ndihlala elokishini. Kodwa ke kuba babebanintsi abantu nakule ndawo ndandihlala kuyo ababehamba nabo ukuya esikolweni, bambi edolophini. Kwakulelo xesha ke endandihamba umgama omde oziikhilomithazi ezinintsi, suka endlini, uye esikolweni, maxa wambi nokusuka esikolweni ukubuyela ekhaya. Kodwa ke wawungavakali loo mgama nangenxa yokuba sasihamba sibaninzi futhi ndakhula iyinto eqhelekileyo ukwenza ngolo hlobo. Ndandingaboni nto igwenxa okanye nto imbi okanye ehteni na . Yinto endikhule isenziwa.

Nanjengoko ubukhulu becala ndisoloko nam ndingumsebenzi osendleleni ndiyazibona iitrakha ezithutha iimanganizi. Ezimbi zezo trakha zithutha ezinye iimoto, ezinye ke zithutha ukutya, njalo-njalo. Loo nto ithetha ukuthi yinkqubela okanye bubume belizwe lethu elo, zizinto ezo ezibonakalisa ukuba kuyasetyenzwa kwaye njengoba izidingo zikhona zezi zinto zithuthwa umhla nezolo ndizibona yonke le mihla. Loo nto ithetha ukuthi isizwe sethu siyazisebenzisa futhi sikhona isidingo sazo. Yiyo loo nto ndizibona ngayo yonke imihla ezindleleni ezi trakha zinkulu zilayisha imanganizi, zilayishe ezinye iimoto, ezimbi zazo zilayishe ukutya kwiifem zisiya kwiivenkile ngeevenkile ezithengisa ukutya.

Baqhubisa kakubi ke abo. Bayafana, nokuba ungaya phi na indlela abaqhuba ngayo. Baqhubisa kakubi. Ndiyibona loo nto kakhulu ekuseni xa ndisiya emsebenzini xa ndiphangela nasemalanga xa ndigoduka. Ngalo lonke ixesha bona bayanyakathisa. Xa kufikwa ezirobhothsini abalindi bayahamba. Ngoko ke loo nto indinyanzelise okokuba nokuba iirrobhothsi ziluhlaza kum, kufuneke ndihambile kodwa funeka ndiqale ndilaqaze kakhulu qiniseka uba akho saphuselane singunoteksi na esinothi sifike sindidudule nangona iirobhothsi zivulele mna. Baqhubisa kakubi kakhulu ezindleleni. Andiyazi uba yintoni na enonyangwa yile meko yabo yokwaphula umthetho kangaka.

Hayi drayiva, hayi drayiva. Usincede. Sineentsapho thina ekufuneke, njengoba ngoku sisiya edolophini, sineentsapho ekufuneka ekutshoneni kwelanga sigodukile sibuyele kuzo. Asingxamelanga ndawo. Ndiyacela ke mfo kabawo, khawusixabise, oku kobom bethu. Uba ngaba wena awubuxabisanga obakho ubomi, thina sibuxabisile obethu. Khawusincede. Cela bhuti uhlise isantya sakho. Enkosi kakhulu.

Njengoba ndisokolo ndisendleleni ezi zinto ziyenzeka ndiyazibona yonke le mihla, umhla nezolo. Xa kukho ilori eqhuba ngolo hlobo phambi kwam ndiye ndigcine umgama okhuselekileyo, safe following distance, khona ukuze nantoni na eyenzekayo ndiyibonele phaa mgama, yenzeke, uba iyenzeka loo nto ngelishwa, kodwa ingabi nakundichaphazela. Okunye okuncedayo okwesibini kukuphuma ngethuba endleleni ngoba ke awuhambi wedwa ezindleleni, uhamba nabantu abanintsi nabaqhuba ngeendlela ngeendlela. So iyanceda into yophuma ngethuba, uhlangabezana ke nayiphi na imeko onothi ujamelane nayo endleleni. Noba kuba khona idileyi okanye ugqabhukelwa livili kufuneka ulitshintshile, njalo-njalo. Kodwa kwiimeko apho kukho abantu abaqhuba iilori ebahambisa kakubi ndiye ndivule umtyhi, ndibabukelele mgama, ndigcina idistensi e-safe.